Kuyalekelela ukuthola usizo olungaphezulu lwezimali uma uxake kodwa kufike kube nzima lapha mase usathi uyazikhokhela, lolo sizo lwemali usulikhokhela ubuyisela imali obuyibolekile bese kuphinde kuqhamuke ezinye izindleko okwenza kugcine sekuba nzima ukukhokhela le mali oyibolekile.

Yoh, imali engaka futhi ephinde ikhokhwe la? Ayi ngeke, kodwa-ke kungcono nkosi yami ngoba umuntu uzokwazi ukuthi asebenzise le imali ukulungisa lesi simo abhekene naso.

Hheyi, ukulinda umshwalense womngcwabo kuyinkinga ngoba lezi zinyanga ezilindwayo walahlekelwa yilunga, awukhoni ukuzuza ubukhave umuntu noma wena mnikazi wepholisi kanti futhi kuyakulimaza ngoba khona imali osuke usuyifakile makungaka pheli lesi sikhathi okuthiwa silinde.

Ngibheka ukusebenza okulula nokuzolekelela ngokushesha kwesidingo sangaleso sikhathi.

Kubaluleke kakhulu ukuqonda izinkontileka zama-medical aid ngoba kusiza ukuthi wazi ukuthi ikuphi ukufa okukhavile noma okuzokhokheleka uma kukuphethe usuyobonana nodokotela noma nabahlengikazi. Kusiza ekutheni wazi ukuthi uzokhokheleka mawuhambise kuphi ukugula.

Yoh! Ngathi izoba umqondo omuhle le. Izolekelela ukuthi umuntu asheshe afinyelele ezimalini zakhe kodwa inkinga yiyo-ke irandi ezimakhethe.

Kubalulekile ngoba kukusiza ukuthi wazi ukuthi ungumuntu omi kanjani ekukhokhelweni kwezikweletu nanokuthi kukusiza kanjani ukukhokhela kahle noma ngendlela izikweletu zakho empilweni yakho jikelele.

Imshwalense iyadlala ngabantu, isigcino umuntu uzothatha isinqumo sokuthi azibekele imali inyanga nenyanga, yokuthi uma edibana nesifo sokulahlekelwa ilunga lomndeni, akwazi ukuyozikhiphela imali yena ngoba laba abakugcini konke abakushilo ngale nkathi besakusayinisa uma besakuthathisa ipholisi.

Ngingafaka ukuthi kube nomuntu ozosebenzisana nomndeni ukuhlela umngcwabo, evekini lokungcwaba kube nemoto ezosetshenziswa umndeni iviki lonke lomngcwabo ukuhlela umngcwabo. Konke lokhu ngikakumaketha ngokusebenzisa imisakazo, ama-pamphlet nakho-ke ukuhamba ngenza imikhankaso emphakathini.

Uhlelo lokulekelela umuntu uma esakhulelwe umntwana kuphinde kuzoba uhlelo lokulekelela umuntu osuke esenengane esencane.

Akusiwo umqondo omuhle ukusebenzisa imali ebolekiwe ukushada ngoba mase nishadile kunezindleko zempilo ezizoba khona eninginike nikwazi ukuzimela uma nisakhokhela isikweletu somshado. Kuhle ukuthi umuntu abekelele imali, abekelele imali inyanga nenyanga kuze kufike isikhathi leso afisa ukushada ngaso asebenzise yona kuno kusebenzisa imali ebolekiwe.

Isikhathi sokulinda asisihle kahle, mina okwami engingakwenza ukuthi ngithi, ngehlise isikhathi sokulinda kodwa bese ngikhuphula imali ekhokhwayo kulezo zinyanga zokuqala zokulinda, njengokuthi nje umuntu alinde noma izinyanga ezintathu kodwa akhokhe ngokuphindiwe kulezi zinyanga zokuqala ezintathu okunalezi azozikhokhela emva kwalezi ezintathu.